Polane ena ya kgwebo e tla thusa dihwai ho tseba ho beha tjhelete, ho tseba ho fumantshwa maqhama a mang a matjha a ditjhelete, e tla ba thusa hape ho fumana tshehetso ho tswa mafapheng a mang a dikgwebo, mme e tla etsa hore bahwai ba bangata ba kgone ho kopana, mme ditlhaiswa tsa bona di sebedisetswe le ho romelwa mafatsheng a kantle. Mmuso o itlamme hape hore polane ena e tla tisa hore dihwai tse se ntsane di le nyenyane haholo holo dihwai tsa batho ba batsho, di be ka sehlohong sa polane ena.

Ke ntse ke nkile moqoqo le nkgono le ntatemoholo Mofokeng, mme ba hlalositse ka mokgwa o ditlama di thusang ka teng bakeng sa mekgohlano. Ditlama tsena di ne di sebediswa haholo mehleng ya kgale, di phehiwa, mme di thusa mahloko a tshwanang le mokgohlane, pheko ya maoto le pheko ya sefuba.

Ba ne ba omisa nama hobane, e ne e tshwanetse hore e ome, ha e omme e ne ba matlafatsa, mme e ba fa matla.

Setjhaba sa rantsho, ha re emiseng ho utswetsa ntate Kolobere. Ntate Kolobere ke molemi ya thusang malapa a mangata ka seo a se unang ho tswa polasing ya hae, ha re hlokomeleng seo e leng motho wa bo rona. Ntate Kolobere ho yena nka re a lokise fence ya had, mme a etse bonnete ba hore dikebekwa tsena kapa batho ba motseng ha ba kene ba tlo inkela ho le dikgomo di se ke tsa kena polasing ya hae di mo senyetsa. Re hlokometse haholo hore batho ba bo rona tlala iphile matla, mme ka nako e nngwe ha e sa le le tlala, e se le feela dintho tsa botlokotsebe.

Tsamaiso ya polasi e nyenyane kannete e bobebe. Feela molemi o hloka disebediswa tse kang terekere, dirifi, diaparo tse tshireletsang basebeletsi, o hloka dikgarafu, mehoma, dipeke le dijalo. Mme le yena jwalo ka molemi, e mong le e mong o ntse a hloka tshehetso ya ditjhelete.

Dintho tse etsang hore dihwai di fetole maemo a ditjhelete, ke dintho tse tshwanang le kgafo eo ba e patalang, ditheko tsa petrol tse dulang di ntse di nyoloha, ditheko tsa dintho tseo ba di sebedisang jwalo ka mehoma le diterekere, le hore ba dule ba lokisitse di disebediswa tsa bona.

Dikgoho tsa mahaeng di fepjwa hantle, mme di hlokomelehile hantle, mme di ja dijo tse nepahetseng. Dikgoho tsa mona makeisheneng ha ona le batho bao ba di hlokomelang hore ba di fe foro kapa dijo tse nepahetseng. Ke hona ho etsang hore tatso ya tsona e fapane.

Motshwari wa banka, ke ne ke kopa ho etsa boipiletso kapa kopo ya ho botsa hore ana menyetla e leng teng ya ho fumantshwa tjhelete ya ho ka qala projeke ya dipodi mane lapeng, moo re ileng ra fumantshwa mobu wa rona ke mmuso ka mora hore mobu ona o nkiwe ka nako ya kgethollo, mme jwale ha re na tjhelete ya ho ka ithusa, mme jwale re tla etsa kopo bankeng. Re kopa ho tseba hore a na ke e feng menyetla kapa ditshebediso tseo banka e nang le tsona ho ka re thusa.

Ke tla kenya a ho etsa bonnete ba hore ke di sireletsa ka dintho tse tshwanang le di-plastic, mme ke etsa bonnete ba hore le batho ba sebetsang moo polasing, ba di sireletsa ka nako yohle.

Koloi ya ka e ka fumana dintlha tse leshome ho tswa ho tse leshome, hobane ntho e ngwe le e ngwe e ke e sebedisang sesepa, mme ka lentswe la sekgowa ke sebedisa di-disinfectant, ho etsa hore koloi ha e na dikokwanahloko, mme ke etsa bonnete ba hore le mo e dulang teng bosiu kapa motshehare ha e kenwe ke dikokwanahloko, mme e dula sebakeng se phodileng haholo.

Ke tla hira basebetsi, mme ke tswele pele ka mosebetsi wa ka toropong. Boholo ba taba ke hore ha ke tsebe haholo ka dikgomo, mme ka nakong eo ke tla be ke ntse ke ithuta ho di alosa, mme le ho tseba hore ana ke tla etsa jwang.

Ke ka kgothaletsa sehwai se setjha ho sa hire batho. Se iqalle projeke ka bo sona, ho etsa bonnete ba hore ntho e ngwe le e ngwe e sebetsa hantle.

Sena se ka bakwa ke hore, mohlomong pula ha e ne hantle kapa ho se ho na le dirame. Ke ka eletsa molemi hore a hlokomele dintho tse jwalo, mme a etse bonnete ba hore seo a neng a se lemme e le katleho kapa tswelopele a se ke a fapoha ho hang ho dintho tseo a neng a di sebedisa, a dule a leka ka mehla yohle ho etsa ka tsela eo a nentseng a etsa ka yona.

Bonneteng ke hore bana ba rona ha ba bone tsa temothuo di le molemo, ba rata dithuto tse fapanang tse tummeng jwalo ka bo bo-lawyer-a, botitjhere, bongaka, jwalo jwalo. Nka mo eletsa hore bolemi ke ntho e bohlokwa haholo ke bona batho ba re fang dijo, mme ha ka hlokomela hantle tjhelete e ngata e ya etsiwa ke balemi.

Ke tla etsa bonnete ba hore ba na le diaparo, tse bolokehileng. Ba na le dirifi, mme ke ba ise dihlahlobong tsa bophelo bo botle pele ba ka kena tshebetsong.

Maano a nka ba fang ona ke hore ba seke ba sheba mmuso fela, ba shebe dibanka, be ba shebe menyetla e meng e leng teng e kantle ho mmuso. Hobane mmuso nako e kgolo le e nyane, tshehetso ya yona ho borapolasi le dinthong tse ding e ya tekateka, mme e ya fokola.

Dinaha tseo di hlokiswa dijalo tsena tsa rona ke boemo ba lehodimo. Dinaha tse ngata ho na le lehlwa le lengata kapa ho tjhesa haholo, mme dijalo tseo rona re nang le tsona ha diyo dinaheng tseo. Dijalo tse ke di hopolang, kapa tse ke di tsebang dintho tse re di isang kantle ke dipanana, dilamunu, dipiere.

Dikgamelo di tshwanetse ho ba tsa boemo bo lokileng le boemo bo hodimo, mme dikgamelo tseo di tlamehile ho etsa hore lebese ha le lahlehelwe, ke monate wa lona.

Menyetla e fumanehang ke hore thepa e theko e tlase haholo, mme le boleng ba thepa e leng teng ya kgotsofatsa haholo.

Ha ho bobebe ho qoba ditlamorao tsa pula, feela boramapolasi ba ka etsa bonnete ba hore dijalo tsa bona ba di ahella, mme ba ba na le ditulo tse bolokehileng ka nako tsohle.

Ha disebediswa di senyehile ke ye ke itokisetse moo di lokisang teng theko ya teng e hodimo, mme ha di kgutle ka nako, e be re sokola ho sebetsa.

Dipolasi tse hodisang difate di ntse di hlokahala le haebanyaneng, mohlomong ho reka kapa ho rekisiwa ho pampiri ho ntse ho theoha, difate di a thusa ho etsa furniture-ra, mme di re thusa le ka moya o phodileng, mme o hlwekileng.

Matlalo ana a ka sebediswa ho etsa dieta, di-jacket, mme hape ka moo a lahliweng ka teng a ka baka kotsi. A ka kodisa batho hobane ditshintshi le diboko tse ngata di a tlala moo, mme bana ba atisa ho bapalla teng mme ba ka tshwarwa ke mahloko.